ukutlhogomela abantu abalupheleko, ngombana abantu sebabadala abasakghoni ukuzinakelela, abasakghoni ukuziphekela nokuzihlambisa abakghoni, kwesinye isikhathi nangekumbeni encani abasakghoni ukuziyela. Kuqakatheke khulu ngombana nangabe akunamuntu obasizako ipilwabo izoba yifitjhani khulu begodu labantu laba abanye basela amapilisi, imitjhoga. Badinga inakelelo elikhulu ukuze impilo zabo zibe ncono njengoba sebaluphele.

Ubudisi obandise ukuqalana nemindeni etlhogomela abantu abalupheleko, kukobana lokha nakunganamuntu ozobalekelela ukhumbule bonyana ukutlhogomela umuntu olupheleko kuliberego, kufuna isineke. Uthola ukuthi umuntu otlhogomela umuntu olupheleko yena akasenawo omunye umsebenzi angawenza ngaphandle kobana abatlhogomele umuntu olupheleko. Mele umuntu olupheleko alale adlile, alale ahlambile begodu umuntu lo ufuna ukuvaselwa. Ubudisi ngilokho bonyana umuntu akasenayo ipilo begodu akasakghoni nokubona abangani nokhunye, ngoba umuntu omdala ufuna itjhejo ngaso soke isikhathi.

Umphakathi ungathoma u-donate ngama-wheelchair , ngombana abantu abadala abasakghoni ukukhamba ene ematliniga ama-wheelchair akatholakali lula. Umphakathi ungasiza nangeenthelo ezitjala ngemakhaya bona ziphathele abantu abadala, ngoba abantu abadala bafuna ukudla okunamavithamini. Begodu umphakathi ungasiza bona uze uzokuqala bona abantu abadala bahlezi endaweni ehlanzekileko begodu bayaphekelwa kuhle, bazakutjhentjhisana ngamalanga namhlanje kuze lo, ksasa kuze lo.

Kufanele abantu laba bahlolisiswe bonyana iintlomelo zokobana banakekele abantu abadala banazo na begodu banesineke na. Abantu abanakekela abantu badala kufanele bazi umsebenzi wabo, bafike nangesikhathi ibile babe nesineke.

Kuqakatheke khulu ukuhlonipha abantu abalupheleko. Abantu laba kumadlozi wethu wakusasa, abasakghoni ukuzinakekela kuqakathekile bona singabadeleli, sibahloniphe ngaso soke isikhathi, ngombana baluphele abasakghoni ukuzenzela izinto ibile bayalidinga usizo lethu njengabantu abatjha bona sibanakekele begodu sibatlhogomele. Singathathi isikhathi sethu sokuthi singabi nendaba nabo, kumele sibanakekele ngaso soke isikhathi. Iye, bona baphilile bebaba badala kuyitlantla ekulu khulu leyo ukuphila bewube mdala so, bona-ke basithombe esihle khulu kithi ukobana nathi singakghona ukuphila tot besifike ezingeni labo.

Amatlinigi abomakhambangendlela abafiki ngapha ngekhaya, ibile godu zange khengizwe bonyana kukhona into enjalo ngemphakathini wangekhaya, noma akhona akhambela ngale kude ngapha la sikhona awafiki.

I-HIV ligciwana ekubizwa bonyana yi-Human immune virus. Ligciwana elithathelana ngeendlela ezinengi, igciwana elifuna bonyana uzitlhogomele ngaso soke isikhathi begodu udle kuhle. Esikhathini esinengi lithathelana ngomseme, libuye lithathelana ngokutjhera iinalidi.

yintumbantonga, yisifo esihlasela amasotja womzimba, siqede umzimba nya.

I-HIV and AIDS umuntu uyithola lokha nakahlangana nomunye umuntu wesilisa baye engubeni bagubuzele, ngaphandle kokuzivikela ijasi lomkhwenyana begodu itholakale ngeenalidi abantu abastukako abenza ama-tattoo. Begodu ibuye itholakale emntwini onesisu othwele ingane athwale ingane njalo angasitjheji, tholukuthi umntwana abe nayo naye.

Umlayezo engingawunikela umuntu othola bona utshwayeleke nge-HIV and AIDS. Ngingamtjela bonyana ehlise umoya, angathomi acabange izinto ezinengi, kumele acabange ikusasa lakhe begodu azitjheje. Angathomi acabange ukuthatha ubuphilo bakhe ngombana akusi kugcina kwepilo kuthoma kwayo. Kufanele bonyana athathe imitjhoga yakhe ibile i-HIV and AIDS akusi ligciwane elibulalako, lizokubulala nawungathathi imitjhoga.

Amagadango angathathwa mumuntu oqeda ukuthola bona utshwayekele nge-HIV. Into yokuthoma, emele ayenze, kutjela umndeni wakhe ukuze atlhogomeleke, kukuya etliniga uyokuthola ilwazi mayelana negciwana akwazi ukuzinakekela.

Abantu mele baberegise ijasi lomkhwenyani nabaya emsemeni, abantu bangaberegisi inalidi eyodwa nabayokstuka umzimba wabo begodu umama lomntwana kumele asazi isimo sakhe esimayelana negciwana ayoku-tester. Abantu mele bahlale bazitjheja, baye etliniga bayoku-tester for igciwane leli, nawu-tester inyanga nenyanga uzokwazi bona kwenzakalani ngepilo yakho.

Kufanele kukhulunywe norhulumende bonyana iindlela lezi zemitlhatlhana azilungise, avale imigodi ekhona ngombana ama-embulensi ayabhalelwa kungena endleleni zemitlhatlhana. Nomphakathi nawo ungasiza bonyana ivale imigodi ukwazi bonyana ama-embulensi angene endleleni zemitlhatlhana.

Iye, abelaphi bendabuko basathathelwa ehloko esikhathini sanje, ngikhuluma lokho ngoba ngiyabona nginamehlo, kuhlale kwenzeka abantu basabakhambela abantu labo.

Iinhlahla zesintu akufanelanga bonyana zifake emtholampilo, ngombana imitholampilo akusikho la kulatjhwa khona abantu abagulayo abafuna iinhlahla zesintu. Isihlahla sesintu asitholakale esihlahleni sesintu, bese emtholapilo kube ziinhlahla lesi zesingisi.

Khengithome ngokuthi amagulo akafani, iye amanye amagulo ayalapheka ngeenhlahla zesintu. Amanye amagulo afuna iinhlahla lezi zesikhuwa. Kodwana nasifaka iinhlahla zesintu etliniga kutjho ukuthi fanele sithathe nomuntu ozigayileko iinhlahla lezi, kumele naye abe khona lapho. Kungakho ngithi mina iinhlahla zesintu azihlale emtholampilo wesintu, umuntu nakazizwa bona yena udinga isihlahla sesintu aye lapho, nalo ozibona bona udinga isihlahla semtholampilo aye lapho.

Bakhuthaza lokha nababona bona imitjhoga yetliniga emtholampilo ingasebenzi bangazama ukukhuluma nawo, bonyana nangabe imitjhoga yetliniga ayisebenzi yasemtholampiwo ungazama nokusebenzisa imitjhoga lezi zesintu. Ibile godu bawafake namaphetjhana emtholampilo bona ungasisebenzisa isihlahla sesintu nawufunako.

Angifuni ukukhuluma into engingayaziko, ihlangano eyengamele zepilo ephasinapha azange khengizwe bonyana iyayenza imizamo yokuthi iinhlahla zesintu, zithathelwe ehloko.

Kufanele kukhulunywe norhulumende lo ophethe zentholampilo bonyana akhulume nabantu abatjheja iinhlahla, bonyana zivumelekile na bona zibe khona emtholampilo. Woke amaphathi kumele ahlangane, bakhulume ngento le, ngaphambi kobana zingene ngaphakathi. Ngibo abantu abazokuhlathulula kuhle bonyana zivumelekile azikavumeleki na.

Angiboni bonyana kufanele ziphuthelwe iinhlahla, ngombana sezisepepeneneni woke umuntu uzobe azi bonyana iinhlahla zesintu ziyatholakala emtholampilo. So, angisiboni isidingo bonyana imitjhoga yesintu iphuthelwe.

Iye, amanesi nabodorhodere kufanele bafundiswe ngokugula okufuna iinhlahla zesintu.

Iye, kungaba yisaluleko esihle khulu leso bonyana abodorhodere kufanele basizane, ngombana omunye uyakwazi lokhu nomunye akakwazi lokhu, nabasebenzisanako nababeregisanako imiphumela izoba yihle khulu.

Kungaba kuhle khulu bona imitholampilo kube nenyanga erhatjha iindawula ihlole isigulu ntanzi, ukuhlola bona umtjhoga wesikhuwa namkha wesintu ekufuze sinikelwe wona.

Awa, akumelanga imitjhoga le ihlale endaweni yinye emtholampilo. Zesikhuwa kumele zihlale ngahlanye begodu nalezi zesintu zibe ngehlangothini elinye.

Iye, kusazokwenzeka bona imitholampilo ibambisane neenyanga nezangoma.

Kufanele bemtholampilo nebendabuko bahlale phasi bakhulume bona, bangasebenzisana njani. Mina ngibona ngathi bangakhuluma omunye nomunye aveze umbono wakhe, bonyana nasingasebenza so kungaba rerhe, nasingasebenza so kungaba rerhe toti bekulunge. Ikambiso mele ilandelwe ngokuthi abanye nakabeka imithetho yabo ilandelwe, nabanye nababeke imithetho yabo ilandelwe.

Bonyana urhulumende akanayo imali yokwakhela abantu emaplasini isibhedlela ngombana isibhedlela sifuna imali enengi khulu, begodu urhulumende uberega ngento ekuthiwa yi-budget. Begodu emaplasini yindawo enye engakahlakaniphi, iindlela zakhona azisizihle ziyenyuka ziyaphasi ziyaphezulu, ibile zinamatje begodu namanzi wakhona awekho. Amanzi esikhathini esinengi bawakha edamini, emlanjeni.

Imtholampilo abomakhambangendlwana ngicabanga bonyana kufanele bakhambe nabantu ekuthiwa ma-security abomatjengelani. Abomatjengelani babebane, ngaleyondlela iinkoloyezi zingavikeleka nabangakhamba nabomatjingelani.

Amalunga wepalamende kubabantu abafuze bahlale bavikelekile, ngoba kunabantu abafuna ukubalimaza ngasosoke isikhathi, ukuze babakhiphe eenkhundleni zabo. Ngibona bonyana nabaya eembhedlela ezizijameleko lokho kubalulekile begodu lapho bayavikeleka angekhe kwangena ubani nobani.

bakhambe nabomatjengelani, abomatjingelanini abaseqopheni esiphezulu abaphatha iimbhamu abazokukghona ukuvikela iinsebenzi zama-ambulance.

Iye, ngibona kumbono omuhle khulu loyo. Kodwana abantu abadala bona kufanele basizwe babantu abatjha bonyana babafakele isibawo ku-inthanethi. Lokho kungaphungula umjejeje okhona etliniga, emtholampilo. Kungabuye futhi kuphungule nesikhathi.

Ngibona bonyana kufanele kubenephenyo lokobana kubayini umntathu ajame isikhathi? Kubangelwe kuyini lokho? Inga namkha kubangelwe mjeje, namkha kubangelwe litjhodo labonesi? Yizinto ekufanele ziyokuhlolisiswa lezo, bonyana ikinga yini? Kubayini umuntu ajame isikhathi bekabhubhe?

Ngibona bonyana iimbhedlela zakarhulumende azibahlolisisi kuhle abantu begodu abantu abathandi ipatho lamanesi wesibhedlela ngombana akamtjheji umuntu ngokufaneleko begodu babukhali. Kodwana lezi ezisemaqadi ngombana khona ukhipha imali ziyokutjheja begodu zenza isiqiniseko bonyana uthola isizo olufaneleko begodu ngesikhathi.

Iimbhedlela zizijameleko ngilezi la uyakhona uyokukhipha imali, ekubizwa bonyana ma-private. Lapho ukhipha iingidi neengidi zemali okobana akwenzeki bonyana ukhambe ungakafumani usizo. Iimbhedlela ezinjengabo-Netcare, lapho uyokukhamba usizekile nakanjani ngombana ukhiphe imali yeengidi ephezulu.

Mbono omuhle loyo, kodwana amanesi bona bayokuhlolisisa njani bonyana lomuntu lo kufanele aye enyangeni. Ngibona kokuthi kufanele kube nenyanga esibhedlela, esingaba ngiso esizokuphengula bonyana umuntu lo ayekuye ngombana ama-nurse abazi ngokufaneleko nangesiqiniseko kobanyana umuntu lo kufanele aye enyangeni.

Kumthetho weencimamlilo bonyana zona zingajami emarobodini ngombana la babizwe khona kumayelana nokufa nokuphila kwabantu. Kufanele baphuthume ngoba kuyinto ephuthumako kungakho bangajami emarobodini. Ungathola abantu bayatjha bebafe ngombana bajamile emarobodini balinda iinkoloyezi zoke zidlule. Lokho akukafaneli vele kumthetho wakhona bonyana zidlule begodu zibethe izinto zabolezi ezililako ukukhombisa bonyana kuyaphuthuma.

Ngokwazi kwami iincimamlilo aziberegi ukucima umlilo kwaphela, ziyasiza nalapha kunengozi yekoloyi. Ziyasiza nalokha umuntu nakuwele ngedamini, nazo ziyafika zisize. Akusimsebenzi wokucima umlilo kuphela. Kwesinye isikhathi bayazilolonga, kwesinye isikhathi babakhona ekumbeni labo lokuberega benze ezinye izinto, njengokugijima njengokufunda.

Kuqakathekile ngombana i-uniform ebayimbathako iyavikela emlilweni, ayifani nejasi yakho ozimbathele yona. I-uniform yabo yenziwe, ngokusemthethweni bonyana ibavikele nabo nabatjhako begodu nebusweni akufanelanga bakhambe bangakambathi. Kufanele kubenezinto ebazigqokileko ukuze bakwazi ukuphefumula izinto ezibizwa njenge-oxygen.

Kufanele ubabize lokha nawubhalelwa ukubhula umlilo, nasele umkhulukhulu. Kodwana umlilo nawumncani ungazicimela wena begodu kuyokuya ngokuthi mncani kangangani. Nasele wena ubhalelwa kuwubhula unelungelo bonyana ubize iincimamlilo ngombana ukucima umlilo kuyingozi, ungazithola nawe sowutjha khona lapho.

Abacimimlilo bayakghona ukubona isusa somlilo ngombana lokho kuyinto ebayifundeleko, begodu kunabanye abahlala ngema-ofisini ababerega ukuveza bonyana isusa somlilo kuyini? abakufundeleko lokho, abahlala ngema-ofisini. kodwana neencimamlilo nazo zifundisiwe bonyana ziqale bonyana yini isisusa somlilo.

Iye, ukuthintitha igwayi ukhamba ngekoloyi lingakacimi kuyingozi khulu, ngombana kungatjha. Ukhumbule bonyana alikacimi lisavutha, kungatjha thorho kuphele yoke into. Akukavumeleki bonyana abatjhayeli bayenze into efana njengaleyo.

Umlilo nawuthomako nasele urhagele khulu kuyakghonakala bonyana munye ungatjhi bowuphele ngombana zabe kunabantu lapho. Begodu kufanele babize iincimamlilo msinyana bonyana zizokucima la kuvutha khona. Lokho kungenza bonyana omunye umuzi, zemitlhatlhana ungatjhi.

Kufanele baberegise isiphaphamtjhini. Iincimamlilo iinkumbi zakhona kufanele zoke zibe nesiphaphamtjhini, isiphaphamtjhini esikghona ukufinyelela lapho ngamanzi.

Ikoloyi ifanele ibe nentuthu enye ephuma ngebhlengeni. Ibhlegeli liphuma intuthu begodu nawuthatha uvuthela ngayo, lokho kuyenzeka bonyana ikoloyi ingalumathi msinyana.

Abantu abalupheleko abesanawo amandla wokuzinakelela. Lokho kutjho bona kubaluleke khulu bonyana banakeleleke emakhabo. Umuntu omdala uzizwa emukelekile begodu akhululekile nakalakelelwa ekhabo la ahlala khona.

Ubudisi obandise ukutlhogomela abantu abadala kukobana, wena umumuntu otlhogomela umuntu omdala ipilwakho seyilapho. Umuntu omdala uyomtlhogomela ekuseni nakavukako begodu tot ilanga beliyokutjhinga. Begodu kufanele baphekelelwe endlini encani ngaso soke isikhathi, bahlanjiswe begodi baphekelwe ukudla.

Umphakathi ungahlangana ubambe u-meeting, ukhulume bonyana yini into ebangayenza. Mina ngicabanga bonyana banga-donate banikele ngeenthelo, banikele ngemali begodu banikele nangezandla sokusiza ukutlhogomela abantu abadala.

Kufanele babizwe boke, batjelwe bonyana imiberego kwenziwa njani begodu bazise nokubaluleka kokutlhogomela abantu abadala bonyana kuqakatheke kangangani begodi kuyinto ebuqayi khulu, into efanele bayithathele phezulu ukuze bangakwazi ukulahlekelwa miberego yabo.

Kuqakathekile ngombana abantu laba babantu abayaziko ipilo. Babantu abaphila isikhathi eside kubabantu esingaqalela kibo nathi esisesebatjha. Bafuna ukutlhogomelwa abantu laba kungombana bona abasakghoni ukuzinakelela begodu thina njengabantu besintu, sibathatha njengamadlozethu wakusasa abantu abadala.

Awa, abomakhambangendledlwana abafiki ngemakhaya. Vane ngizwe batjho bonyana bakhona eendaweni ezinye kodwana ngekhaya abekho, abafiki.

Ngicabanga bonyana urhulumende akanayo imali eyaneleko bonyana iyakhele abantu bemaplasini isibhedlela. Okunye kungenzeka bonyana umuntu ophethe ithenda leli lokwakha isibhedlela udle imali wabaleka.

Imitholampilo ebomakhambangedlela kufanele bakhambe nabonogada, abonogada abazokuvikela iinsetjenziswa zabo zamanesi.

Abantu bepalamende vele abayi eembhedlela zikarhulumende ngombana isimo sabo vane sibuqayi khulu. Kubabantu abahlala bavikelekile begodu umphakathi akumelanga wazi bonyana ilunga lepalamende liyagula ngombana lokho kungenza bonyana umuntu lo abulawe, abulawele khona lapha kurhulumende. Ukhumbule bonyana izinto zepolotiki kuhlale kuliwa mihla nemihla.

Umuntu obize i-embulensi kufanele abize imininingwanakhe yoke, abize nenomboro yakhe yepasa ukuze bazi ukuthi baya kubani begodu bakhambe nabonogada ukobana bavikeleke.

I-HIV yingogwana yegcikwane okuphazamisana nokuqina komzimba womuntu.

I-AIDS yintumbantonga.

I-HIV and AIDS itholakala ngomseme, ibuye itholakale ngeenalidi lezi abantu abahlabahlaba ngazo ze-enke.

Umlayezo engingawupha umuntu osanda ukuqeda ukuthola bona utshwayeleke nge-HIV nokumtjela bonyana akusikuphela kwepilo yakhe begodu akusi kuphela kwephasi lakhe kuyaphileka ngengogwana le na begodu kuyaphileka isikhathi eside ngingamyelelisa bonyana akhulume nomndenakhe ahlale nawo phasi abatjele bonyana kwenzakalani ngepilo yakhe ukuze bakwazi ukumsekela ngaso soke isikhathi

Umgadango ongathathwa mumuntu osanda kuthola bonyana utshwayelekile kukuya emtholampilo. Akhambe ayokubuzisisa bonyana ngimiphi amagadango ekufanele awathathe kusukela lapho. Bona bazomuqhazela begodu bamlayelise kuhle ukobanyana yini ekufanele akwenze.

Abantu nabaya emsemeni kufanele baberegise ijazi lomkhwenyana ukobana bangakwazi ukutshwayeleka ngengogwana lena begodu abantu kufanele balise ukuzihlabahlaba ngeenalidi lezi ezine-ink, bakuyekele koke lokho nofana umuntu akhambe aziphathele yakhe inalidi.

Ngibona bonyana umphakathi kufanele ungenelele, usize. Usize ukususa amatje asendleleni, uthele nehlabathi nangabe urhulumende yena uyabhalela kukwenza njalo.

Iye, lokho kungayiphungula imijeje emide. Umuntu angasuki ekhaya ayokuhlala ilanga loke etliniga.

Kufanele kusolwe amanesi, nakhona ukusoliwa kwabo kumele kwenziwe iphenyo bonyana kubayini umntanthu ajame isikhathi eside bewabhubha. Kungenzeka bonyana amanesi akasimanengi etliniga ayatjhoda, urhulumende nguye ofanele enze iphenyo. Ngibona ngasuthi kufanelwe amanesi kibe ngiwo asolwako.

Isibhedlela sikarhulumende sithatha isikhathi khulu ukusiza umuntu begodu abantu bakhona abakwazi ukuphatha iinguli. Babaphatha kumbi, bayabarhurumeja begodi awujami isikhathi khulu ungakalethi isehlakalo esithize begodu lokhu okungaphandle kwesibhedlela, abantu babaphatha kuhle khulu begodu abajami isikhathi.

Iimbhedlela ezizijameleko ngilezi ezingasi ngesakarhulumende. Ngilezi nawuya kizo kufanele ukhiphe imali, iinkulungwana zeengidi ukuze usizeke lula, iimbhedlela ezifana njengabo-Netcare.

Iye, abalaphi bendabuko basathathelwa ehloko esikhathini sanjena.

Hayi angiboni bonyana iinhlahla zesintu zingafakwa ematliniga, imtholampilo ngombana lokho kungekhambiselani ngomthetho wemithelompilo karhulumende. Iinhlahla zesintu azibe seenyangeni begodu iinhlahla zemtholampilo nabo zikhambe zodwa.

Iye, zona nazingafakwa emtholampilo ngibona bonyana amagulo amanye angawalapha begodu lokho kungasiza isitjhaba sekhethu khulu bonyana bazi bonyana umuntu uphethwe kugula lokhu okufuna iinhlahla zesintu.